Ke ne ka itemogela ditlamorago tse di tlwaelegileng tse di akaretsang matshwao a magolwane jaaka botlhoko mo metsing a go tlhatlhobiwa ka setlhabi, mokgoma, ditlhogo tse di opang kgotsa bolwetse jo bo bonya ditiragalo tse di tlwaelegileng fa mmele o aga tshireletso.

Batho ba le bantsi ba tsaya phoso ka go akanya gore batho ba ba nang le bogole ga ba kgone go dira dilo sentle. Se se ba thibela ditšhono tsa go akaretsa, go tshwarwa diphuthego tsa setšhaba le mananeo a go tlhagisa boikaelelo jwa go kwala melato le go ruta kutlwelobotlhoko go ka nna le tshutshumetso e kgolo.

Tlhagafalo e e tswelelang ya go nna gaufi le botlhoko jwa balwetsi, a a tshoganetseng kgotsa ditiragalo tse di thata e ka felela ka wa maikutlo kgotsa o o tswang mo go kutlwelobotlhoko. Tshwanelo e e tswelelang ya go nna le phitlhelelo mo bathong ba ba thusang ka maikutlo kgotsa baitsenape ba boitekanelo jwa maikutlo e ka thusa badiri go sekaseka le go tlhokomela maitemogelo a bone.

Go neelwa ka ngwana. Go tlhopha go neela ngwana go tlhokomelwa ke motho yo mongwe kgotsa lelapa le lengwe le le tla tlhokomelang le go godisa ngwana. Nka dirisa mariga mmogo le tsela e nngwe ya thibelo ya boimana go thibela boimana le malwetsi a a fetelelwang ka tlhakanelodikobo.

Barutabana ba ka akaretsa dithuto ka ga dipholo tse di maleba, mefuta-futa ya dijo le botlhokwa jwa go ja sentle mo thulaganyong ya bona ya borutelo. Seno se thusa bana go tlhaloganya lebaka la go bo dijo dingwe le mosola. Ka go nna le seabe ka botlalo barutabana le badiredi ba sekolo ba netefatsa gore thulaganyo ya go fepa bana e ka se tsenele fela kwa go tima tlala. Mme gape e tshegetsa boitekanelo jo bo tswelelang le diphitlhego tsa borutelo ka nako e telele. Kabelo ya bona e tsweletsa tshedimosetso le go rotloetsa bana go tsaya mekgwa e e siameng ya go ja jaaka diphetogo tsa botshelo tse di tswelelang.

Ditshenyegelo tsa kalafi di ka nna tse di kwa godimo mme ga se batho botlhe ba ba nang le madi a a lekaneng go di duela ntle le go ba tlisetsa mathata.

Tlhola kgatelelo ya madi ka metlha. Tsela e e ikanyegang thata ke go dirisa seletsa sa go lekana kgatelelo ya madi, e ka tswa e le kwa gae kgotsa mo lefelong la boitekanelo. Medi e e kwalwang ke ngaka ya kgatelelo ya madi, medi e e kwalwang ke ngaka e thusa mo go laolang kgatelelo ya madi le di phetolo tse di tlwaelegileng tse di salang ngaka morago. Dipatlisiso tse di tlwaelegileng tse di dirwang setsebi sa boitekanelo di thusa go fetola melemo fa go tlhokega.

Ke ne ke na le tlhokego ya kgatelelo ya maikutlo e e tlholegileng ka kgaogano e e dirwang ke maikailelo a magolo. Ke ne ka diresa mekgwa ya selegae e go tshwanetseng dipuo tse di itshetlegile tsa ditshwantsho tse di amanang le go nna mmogo le barutiwa.

Ke ne ke tla kwala lekwalo la botho ke tlhalosa ka fa go romelwa le kalafi e e kileng di a nna le phetogo e kgolo mo botshelong jwa me.

Barutabana gantsi ke bona ba ba tsamayang pele fa di tiragalo kgotsa maemo a a tlhokang thuso ya kalafi a direga mo dikolong. Kitso ya motheo ka thuso ya ntlha e ka ba thusa go naya thuso ka bonako fa ba santse ba emetse thuso ya borra professional-e. Ditiro tse di sa akanyetsiwang di ka direga ka nako efe kapa efe mme bana gantsi ba kotsing ya go gobala ka diphatlha kgotsa mathata a botsogo a a sa tshwaneng jaaka tlhaselo ya Asthma kgotsa maikutlo a a sa siamang. Go nna le badiri ba ba nang le kitso ya motheo ka thuso ya ntlha go netefatsa gore thuso e e tlhokegang e a fiwa ebile go ka thusa go thibela mathata a a masisi.

Ke ne ke tla botsa mothusa wa boitekanelo ka kalafi ya setso, boikaelelo jwa yone, tsela ya go e dirisa le ditlamorago tse di ka nnang teng kgotsa kamano ya yone le melemo e mengwe.

E ka baka oketsa maemo a a amanang le botsogo jwa maikutlo jaaka matshwenyego, kgatelelo ya maikutlo kgotsa a bolwetsi jwa maikutlo. Go sa kgone go sekaseka ka maikemisetso le go tsaya ditshwetso se se ka felelang ka boitshwaro jo bo kotsi. Re ka tsweletsa kitsiso ka kotsi ya tiriso ya diritibatsi tsa maiterelo ka mananeo a thuto mo dikolong, mafelong a tiro le mo ditlhopheng tsa setšhaba.

Mananeo a a tsweletsang dijo a ka dirisa palo ya baithuti ba ba ngadileng go baakanya dijo tse di lekaneng, go fokotsa dijo tse di feteletseng. Dijo di baakanyeditswe mo mafelong a a laolwang kwa tshotlhomong ya ditshenyegelo e fokotsweng fa go baakanya. Dijo tse di sa jeweng fa di le teng di ka dirisediwa go kgotsa tsa dirisiwa gape ka ditsela tse di tshwanelang jaaka go fepa diphologolo, se se fokotsa tshenyegelo ya dijo.

Kgwetlho tse di ka nnang teng di akaretsa go tlhoka ditlamelwana tse di lekaneng. Dijo di ka se fitlhele bana botlhe ka ntlha ya go tlhoka madi a a lekaneng. Go fenya dikgwetlho tse re ka netefatsa gore madi a a lekana. Puso le mekgatlho e e farologaneng di ka tshegetsa lenaneo ka madi a a lekaneng.

Botlhokwa jwa thuto ya go thibela pelegi mo dikolong bo akaretsa go fokotsa go ima go go sa batlegeng. Bana ba basetsana ba rutwa ka ga mekgwa ya go thibela pelegi e e ka ba thusang go dira ditshwetso tse di siameng. Go ithuta ka go rulaganya lelapa go ka thusa bašwa go bafa kitso ka ga mekgwa ya go thibela pelegi. Bašwa ba rutwa ka mekgwa e e farologaneng ya go thibela pelegi le ka fa e ka ba thusang ka teng.

Fa molekane wa gago a sa batle go dirisa tshireletso e e gabedi, o ka leka go buisana le ena ka bopelokgale. Tlhalosa mabaka a gago a go batla go dirisa tshireletso e e gabedi ka tsela e e bulegileng. Botlhokwa jwa go itshireletsa kgatlhanong le HIV le boimana ka nako e le nngwe go fokotsa kotsi ya go tshwaediwa ka HIV gape go thibela boimana jo bo sa batlegeng. Go dirisa tshireletso go thusa go thibela kokwanatlhoko ya HIV go a namela gape go tshireletsa go netefatsa gore boimana bo dirwa ka boikarabelo.